I swa nkoka leswaku u kuma nkhuvulo leswi swi ta ku endla u titwa u ri munhu lomuntshwa naswona swi na ku susa swa mabadi kumbe makhombo na ku va u amukela swilo swintshwa evuton'wini.

Swi ta tlakusa ku xiximana ka mindhavuko yo hambanahambana hikuva vanhu va pfumela na ku hlonipha mindhavuko ya van'wana.

Ku va munhu a hlawula ku ka a nga ambali swiambalo swo rila swi endla leswaku munhu yaloye a languteka tanihi munhu loyi a nga riki na nhlonipho.

Iku va vatekani va nga koti ku hloniphana kahle tanihiloko va huma eka mindhavuko yo hambana naswona a va koti ku twisisa leswaku xana swi vula yini eka loyi wun'wana.

A ndzi ta vutisa leswaku xana munhu a khuvuriwa loko a ri na malembe mangani naswona hi swihi swivangelo leswi endlaka leswaku munhu a lava ku khuvuriwa.

I ku a vanhwanyana loyi a swi tiveka leswaku u lava yini evuton'wini a va na nhlonipho eka lavakulu na lavatsongo naswona a rhandza ku hlayisa miri wa yena a langutisa ni mbalelo ra yena.

Ndzi nga n'wi hlamusela leswaku Ubuntu swi vula leswaku ndzi munhu loyi ndzi nga yena hikuva ndzi yena naswona ndzi nga n'wi hlamusela leswaku nkoka wa kona i ku va a va na mhaka na van'wanyana vanhu u fanele a hleketelela van'wana vanhu.

E-e, ku ba n'wana a hi ndlela leyi humeleleke swinene yo cinca mahanyelo ya yena hikuva n'wana u ta n'wi ba leswaku u lava leswaku a ya yo karhi kambe loko u heta ku n'wi ba swa koteka leswaku a tlhela a swi endla nakambe kasi lexi a wu fanela u tshama na yena ehansi mi vulavurisana.

Ndzi nga hlawula wa ndhavuko hikuva loko a wu fambelani na ku tirhisa mali yo tala naswona wu kahle hikuva u landzelela ndhavuko.

Vutshila bya ririmi i bya nkoka hikuva emintirhweni u ya hlangana na vanhu va ku hambanahambana lava vulavulaka tindzimi to hambanahambana leswaku u kota ku vulavurisana na vona.

I ku va u kota ku hanya na vanhu van'wanyana naswona u kota na ku vulavurisana na vona leswi swi u va na vutivi swinene eku hanyisaneni na van'wanyana vanhu.

E-e, mhaka ya malovolo a ya ha ri ya nkoka eminkarhini ya sweswi hikuva loko munhu a lava ku u ta ta a ta tshama na wena.

I ya nkoka swinene hikuva yi kombisa siku ra ku velekiwa ka naswona yi vula leswaku vafanele ku n'wi hleketa hi yona.

I ku va va nga tirhisi nchumu xa mufi ku kota ku fika ku kumbe lembe i swa nkoka ku tshemba leswaku mufi u va a wu.

Ndzi ehleketa leswaku vanhu vo tala va lava ku hatlisa va rivala vanhu lava va nga hundza emisaveni hikuva va lava leswaku minkarhi yo rila yi va yi komile.

I tihosi ta le mugangeni naswona ntirho wa vona i ku va va pfumelela vanhu kumbe vaakatiko va le mugangeni wa vona va ya eku khombeni.

I ku va ndzi nga fikeleli swin'wana swa swilaveko kumbe leswi yena a nga ta swi lava hikuva ndzi ta va ndzi nga ri na mali hi ku hikokwalaho ndzi ta va ndzi nga tirhi.

Ina, mucato kumbe vukati lebyi hleriweke byi tolovelekile eka ndhavuko wa Xitsonga naswona mina a ndzi hleriwangi kambe ndzi vona swi nga ri kahle swinene ku va mukhuva wo hlwela mi mi mi micato ya emahlweni hikuva vanhu kumbe varandzani va ta catana hikuva va rhandzana a ku na xikongomelo xa ku va va hlweriwa.

Hikokwalaho matsonga a va talanga emadorobeni naswona va twa va chava ku vulavula ririmi ra vona laha ku nga tala vanhu va ku hambanahambana va ndhavuko kumbe ririmi ro hambana na ra vona.

Ina, ndzi nga vula leswaku vana va vona xikombiso lexinene hikuva minkarhi yin'wanyana va vula leswaku va lava ku fana na mina kumbe ku fikelela leswi mina ndzi nga na swona.

Ku hambana loku swi vuyerisa swichudeni hikuva swi kuma nkarhi ya ku tiva mindhavuko ya van'wana swi ya kumbe swin'wana swichudeni.

Ndzi nga va byela leswaku mi nga chavi ku vulavula ririmi ra n'wina ra manana leri mi ri mameke tinyungubyisi hi ririmi ra wena vulavula ni ririmi ra n'wina laha ku nga na van'wanyana va tindhavuko to hambana na ta n'wina ku va va kota ku tiva hi swa ndhavuko ya n'wina hikuva loko mi tumbeta ririmi ra n'wina a va nge koti ku tiva swa ndhavuko ya n'wina

Swivangelo leswikulu swa ku rhurha ka vanhu eAfrika-Dzonga i ku va va lavana na mitirho yo antswa eka matiko man'wanyana.

E-e, vantshwa va namuntlha a va swi tivi ku lunghisela swakudya swa ndhavuko hikuva va ti toloveta ku dya swakudya swa le handle.

Mitirho ya vavasati endyangwini yi cincile hikuva vavasati khale a va languteriwe ku langutisa mindyangu ku kukula na ku sweka na ku hlayisa nuna wa yena kambe sweswiwani swilo swa ringana wasati wa swi kota leswaku a languta ndyangu wa yena a tlhela a famba a ya kuma ntirho ku nga ri ku hlantswa tindichi kumbe ku sweka.

vanhu emadorobeni swi nga tisa ku cinca eka vanhu vo tala lava hanyaka emadorobeni hikuva va sungula ku endla mabindzu leswi swi ta endla leswaku va tikuma va ri na vanhu vo tala lava xavaka eka vona leswi swi ta endla leswaku mabindzu ya vona ya kula hi ku hatlisa.

Tindlela to lulamisa timholovo ti pimanisiwa hi ku va va yingisela timhaka ta un'wana na un'wana ku nga ri ku yingisela timhaka ta tlhelo rin'we.

Ndzi vona ku fanerile ku sweka ntlawa lowu tivekaka hi ku sweka loko ku ri ni nkhuvo hikuva vanhu lava swekaka eka minkhuvo swakudya swa kona swa fana na leswi swekiwaka emicatwini kasi eka lava va swekaka eka swilahlo eka swilahlo swakudya swa kona swi va swi nga talanga.

Manana a ndzi ta ku ndzi nyikeni buku ya ndlela yo sweka hikuva ndzi vona ku ri nkarhi wa kahle leswaku mi ndzi nyika tanihiloko ndzi sungule ku rhandza ku sweka a ndzi ta kota no sungula bindzu ro sweka leswi swi ta endla leswaku maswekelo ya mina ya cinca swinene ndzi na ku tshemba na leswaku vanhu va ta rhandza swakudya swa mina.

Vurhangeri bya vavasati khale a byi nga tekeriwi enhlokweni hikuva vavasati a va tekiwa tanihi vanhu lava faneleke ku langutisa mindyangu ya vona ntsena no sweka kasi sweswiwani ku cinca ka nkarhi vavasati va pfumeleriwa ku va varhangeri eka man'wanyana matiko vavasati va rhangela matiko vavasati va rhangela miganga leswi swi kombisa leswaku vurhangeri bya vavasati ku famba ka nkarhi byi ve byi cinca.

Khale a va gangisana hi ku va va teka xinepe va famba na xona va xi yisa eka munhu loyi va lavaka leswaku n'wana wa vona a sungula ndyangu na yena.

Vukhomba bya vaxisati i ku va va teka ntombi va ya n'wu yisa ekule na le kaya va n'wi dyondzisa ku khoma n'wanuna na ku khoma ndyangu wa yena kahle.

Ku tikeriwa loku munhu a nga hlanganaka na kona loko a tshama endhawini leyi ku nga na vanhu va tindzimi to hambanahambana i ku va a nga koti ku vulavurisana na ku twanana na vanhu va ndhawu yaleyo tanihiloko va tirhisa tindzimi to hambana.

Vana va rhandza ku mbala swimbalo swa ndhavuko swo fana na tinjhovo kasi loko swi fika eka mpahla ya swi manguva lawa va rhandza ku mbala mpahla yo layitha kumbe leyi kokaka rinoko.

Hikuva swakudya swo fana na tihove i swakudya leswi akaka emirini swi tlhela swi xurhisa swinene.

Ina vakokwana va nga swi kota ku rhumela rungulo eka lava hanyaka va ri endzeni ka sirha hikuva hi ndhavuko hi na ku tshemba na ku pfumela leswaku vanhu la ve le hansi va hi twa naswona va endla leswi hi swi kombelaka eka vona.

Ina Vukreste a ku ri ndlela yo hi tshamisa evuhlongweni na ku va va kota ku hi lawula hikuva Vukreste i vukhongeri lebyi byi taka na vanhu ve le handle kasi va hi kumile hi ri na bya hina vukhongeri.

Ka vana ku va va tshama na vanhu lavakulu ku nga vakhegula na vakhalabya va dyondza no nyikiwa switori kasi vatswari a ndzi ta va byela vatswari na vahahani a ndzi ta va nyika ntirho wa ku va va sweka swakudya naswona va tlhela va nyika un'wana na un'wana kasi vahahani na vamalume a ndzi ta va nyika ntirho wa ku va va tivisana na vanhu lava van'wanyani e e eka eka ntlangu.

E-e a swi olovi hikuva loko ndhawu yi ze yi va na tinxaka to hambanahambana swi kombisa leswaku yi tele ngopfu leswi swi endla leswaku mintirho yi pfumaleka.

Ina loko ndzo rhurhela ndhawu leyi ku nga na vanhu va tindzimi tin'wana swi nga ndzi olovela ku tirhisa tindzimi timbirhi hikuva ndzi ta va ndzi kha ndzi lava leswaku hi kota ku twanana na vanhu lavan'wana leswi swi ta endla leswaku ndzi tirhisa tirimi timbirhi.

Milawu leyi ndzi yi tiveke hileswaku a wu fanelanga ku endla pongo kumbe ku tlangisa radio ehenhla kasi loko wo tlangisa kumbe ku endla swo sweleswo u ta fanele ku bohiwa hi hi mali yo karhi.

Xiyimo xa vugevenga xi le henhla swinene emadorobeni hikuva ku na vanhu vo hambanahambana kasi van'wanyana va fikile va nga ri enawini naswona va lava mali hikuva va rhoba vanhu van'wanyana naswona va swi tiva leswaku van'wanyana vanhu a va yi a va ri tivi doroba leri kasi va tirhisa ndlela yaleyo ku va va rhoba vanhu hikuva vona va tiva tikhona hinkwato ta doroba.

Dyondzo leyi ndzi yi kumaka eka tinsimu ta ndhavuko wa Vatsonga hileswaku vusiwana wa byi hluvula nkarhi wun'wana na wun'wana loko u tiyimiserile ku va u huma eka ndyangu wa le vuswetini a swi vuli leswaku na wena u ta helela evuswetini.

N'wananga i swa nkoka ku va u hlayisa tirhisipi leti hikuva rin'wana ra masiku u ta navela ku dya swakudya swa ndhavuko u nga swi tivi leswaku u swekisa ku yini kasi loko u hlayisa tirhisipi letiwani u ta kota ku kombisa ni vana va wena nkarhi lowu taka.

Ku fanele ku lulamisiwa swakudya swo fana na tihove xigugu na miroho yo kandziwa hi timanga hikuva rixaka kumbe ndhavuko wa Vatsonga va rhandza swakudya swo fana na sweswo.

Swi hambana hikuva hi nkarhi wa minkhuvo minkarhi yo tala swakudya leswi mi fanelaka ku va amukela hi swona i swa ku swakudya swa ndhavuko kasi vaendzi va siku na siku mi va nyika swakudya swin'wana na swin'wana leswi mi swi endleke ekaya.

A ndzi ta sweka vuswa na nyama ya huku tanihiloko laha a humaka kona kumbe eka ndhavuko lowu a humaka eka wona va swi toloverile ku va va dya vuswa ni nyama ya huku.

E-e ku amukela vaendzi hi ku tirhisa swakudya swa ndhavuko a swa ha endliwi eka siku ra namuntlha hikuva vanhu vo tala va lahlile ndhavuko naswona vanhu vo tala a va ha swi koti ku va va sweka swakudya swa ndhavuko leswi swi endla leswaku va nga ha swi koti ku amukela vaendzi hi swakudya swa ndhavuko.

Ina vanhu lava nghenaka tikereke to phokotela kumbe Vakreste vo tala a va dyi nyama ya honci hikuva va tshemba leswaku kumbe va pfumela leswaku honci i xihadyana lexi xi nga na mimoya yo biha tanihiloko bible yi vurisa tano naswona ku na van'wanyana na Vakreste va dyaku kumbe ku na van'wanyana va nga dyeku xilo lexi nga na milenge ya mune.

Vavanuna va le ngomeni kumbe ka matlala va dya swakudya swa ndhavuko swo fana na vuswa na miroho kumbe khavichi na swona swakudya swa ka matlala swi va swi lulamisiwile hi vavasati lava kumekaka eka yin'wanyana ndhawu hayi laha ku tshamaka vavanuna.